Bothata ke mmuso wa rona. Mmuso o tlo ba na le di-ambulance tse nyenyana, batho ba ba ngata. Ka mehla le matsatsi ho na le dikotsi. Mmuso a ka ba na le di ditho tse nyane, batho ba le ba ngata. Jwale di-ambulance tse mmuso a nang le tsona ha di anele batho ba sebaka seo kapa batho ba ba tikoloho ka ofela. Mmuso bothata ke hore o na le di-ambulance tse sa lekaneng setjhaba.

Jwalo ka batswadi ba nang le bana ba kenang sekolo. Re ka kgona hore re ikopanye re kgonne ho thusa. Ha ekaba ho na le jarete sebaka se sa sebetseng ka hara sekolo. Re a kgona hore re ye re lo lema ka teng ditholwana tse tlo re thusang, re tlo kgona hore bana ba kgone ho thola dijo ka tsona. Re ka kgona hore re ikopanye le mosuwe le kapo le principal pele a dumele, yena o tla bua le batho ba Department of Education. Ha ntho eo e dumetse rona re le batswadi ra kgona hore re tle re tlo sebetsa tshimong eo. Dijo di kgone ho tswa moo bana ba kgone ho ja.

Ke kgolwa hore ntho ho entswe hantle e a kgona hore e fihlelle mo kgonang e tlamehang e fihlelle teng. Jwalo ka matsholo a mangata a etsang. Le hape ha ho bonolo hore bo ntate ba bue ka yona kankere ena na ya botona. Empa ba Lefapha la Bophelo ba tlameha ba sa kgaotse, ba nne ba bue ka yona. Ba tsebise bo ntate ba etse dintho tsena tse re di bitsang di-awareness. Ba kgone ho tlisa tsebo ho batho ba bo ntate, bo ntate ba seke ba na le tshwabo ka kankere ena e ba nang le yona. Ha e entswe hantle ntho e ya kgona ho finyella mo e tlameileng ho finyella teng.

Di-clinic le dipetlele di na le ma-security. Ha ho na le bothata kapa bofe le bofe kapa o tseba hore tsa hao tsa bophelo di eme jwang. Pele o kena ka hara clinic, o kgona hore o bue le le security kantle. Le security le o hlalosetse ke lona le tla kgonang hore le o ise ka pele, le hlalosetse le sister hore ho etsahala tjenana ka motho onana jwalo jwalo. Le ka mane ka pele mo o fihlang ho batho bana ba sebetsang ba le thusang fesetereng. Ke bona ba tla kgonang hore ba o ise ho sister ka potlako hobane ba tseba hore na bothata ke bofeng.

Jwalo ka motho a ratang ho etsa dipatlisiso. Ha ke kgolwe le ka mohla o le mong ho ka ba na le e dintho tse tse fokotsang mmele ka ho potlaka. Ha ke kgolwe hoba mmele wa hao ke tempele e ne mmele wa hao o nka nako hore o tlwahele ntho ntho efe kapa efe. Ha ekaba o batla ho fokotsa mafura seo o hlokang ho se etsa se nepahetseng, ko hore o je hantle ha o qeta ho ja hantle, o ye o lo ikwetlisa ke hona fela moo o tla kgonang ho fokotsa mafura. Ha hona ha hona tsela e nngwe ho hang ho hang. Tsenana tse re di nkang tsa ka speed di ya re kodisa. Re tlabe re qala re ba na le mathata a di-kidney le dipelo jwalo jwalo.

Ke tla qala ke bue ka ena e bonolo sefuba. Sefuba se tshwara bana ba banyenyana le rona batho ba baholo se ya re tshwara. Ke seo se tlabeng se kwetse dinko tsa bana, se re kwetse le ka sefubeng ka monana jwalo jwalo. E ke ratang ho bua ka yona ke polio. Polio ke sick ena e bohloko, e leng hore ha motswadi ha sa nke ngwana a lo mo hlabisa ha ngwana a santsane a le monyenyane, a hlabele polio. Ngwana teng, ho bane le bophelo bo botle, ha kgone le ho tsamaya hantle, ha kgone ho ba hantle, ha kgone ho ba ngwana e a tshwanetseng e be be ngwana ka mokgwa oo. Hobane polio ha e ha e fihli e o tshwara hantle mmeleng. E lwantshana le mmele wa hao le masapo a hao le dintho tsa hao ka ofela.

Ntate dumela, re na le bothata ka nkgono. Nkgono ha sa etsa se ana a ratang ho se etsa. Ke kopa ntate re dule fatshe re buisane le yena, re ke re utlwe hore na bothata ke bofe. Hobane nkgono ha sa tswa le ho tswa ka ntle. Jwale ntate ke kopa re dule fatshe, re bone hore na ke le ano le feng na re ka le etsang hore nkgono hore a thabe a kopane le batho ba bang ho be monate jwalo ka ha ho no ntso le monate nakong tse fitileng.

Ngwaneso, ha hona ka mokgwa o mong o re ka etsang dintho ka teng. O tlameha ho jwetsa mme le ntate. Empa he hona jwale, jwalo ka ha o so le tje. Re tlo tlameha re ye clinic-ing, Lefapheng la Bophelo. Ba ke ba shebe hore wena le ngwana maphelo a lona a hantle le eme hantle. Ha re tloha re tlo tla re tlo dula fatshe le mme le ntate re ba hlalosetse ka maemo a hao. Hoba mpa ha o tlo hlola o e pata ka mehla, e tlo bonahala ha dikgwedi di ntse di ya ngwaneso. So, ke kopa re bue le mme le ntate ka mpa ena re o e nkileng.

Re phela dilemong tse potlakileng haholo. Ke bona tsela ya sekgowa e le tsela yona e nepahetseng. Hoba o kgona hore ka mehla le matsatsi ha ona le bothata o kgutlele clinic-ing. Tsela ya sekgowa ke yona e ne e nepang haholo hoba e kgona ho bontsha kgwedi le kgwedi hore ho etsahalang kgwedi le kgwedi. Kapa kamora dikgwedi tse itseng wa kgona ho ya yona. E o fa le hore jwang kapa jwang ngwana ha a tlo ba teng ha o ntso o nka dipidisi kapo o hlaba ka tsela e nepahetseng.

Re na le bothata bo boholo ba kankere ya botona. Mme ha ho le jwalo, re hloka hore re tsebise batho ba ba ngata haholoholo banna ka yona kankere ena. Banna ba tle ba tlo etsa diteko, ba ke ba tle ba tlo shebisisa hore na maphelo a bona a eme kae. Owele bo ntate wa hlokahala hore le tle re tle re tlo le lekola hore na bothata ke bofeng. E sehloohong haholoholo ke kankere ya bonna.